Nka rata lenyalo la sekgowa ka gonne batho ba le bantsi ba segompieno, ba nyala ka lenyalo la Sekgowa. o ka fitlhela batho ba le bannye mare ba nyalanegka lenyalo la setso, ka gonne dilo tsa segompieno le dilo tsa segologolo ga di tshwane. And-e jaanong ke segompieno, dilo di fetogile, ga di sa tshwana le mo malobeng a rona, a e le goreng re sa tlhotlha dijo jalo le jalo. Ke ka moo ke tlhophang lenyalo la Sekgowa.

Dijo tsa setso di monate, di monate e le tota. Mme batho ba bantsi ha ba di rate, ba rata dijo tsa segologolo, ka gonne dijo tsa setso, le dijo tsa segologolo tse monate ke dijo tsa segologolo ka gore ke dijo tsa ka kajeno. Mo setsong ke rata go ja ditšie le , mme ke a kgona go a apea. apewa ka gore mme fa o batla go tshela tamati ya gago o dire gravy, kgotsa o tshele eiye ya gago kgotsa le di-spice jalo le jalo, wa di tshela mme gore o sopo gore o kgone go apaya o je ka bogobe. Mme fa o fetsa go tsoma ditšie o di lokela metsing gore di kgone go .

Ke bona e le selo se se siameng sa gore batsadi ba ga mosetsana ba kope madi a mantsi a magadi ka gonne ba tsentshitse ngwana bona sekolo. Ngwana bona o tsene yunibesithi, a falola ka dinaletsana, mme ga ke bone go le botlhokwa gore ba dumele gore ngwana wa bona a tseiwe ka madi a leng kwa tlase. Ka gonne o rutegile, fa ngwana a rutegile, o tshwanetse a nyadiwa ka madi a a leng kwa godimo, ka gonne o na le selo se a tla tlhokomelang monna wa gagwe ka sona le bana ba gagwe ka sona, mme e leng sekolo se ba mo tsentshitseng sona.

Braai e diriwa jaana. Selo se o tshwanetseng go simolola ka sona ke go tseya braai stan-e, mme o tshele magala a gago, mme o molelo. Mme ga wa tshwanela go nama ya gago mo molelong. O tshwanetse go emela magala a gago gore nama ya gago e sa sha. Mme fa o santse o molelo, o marinate nama ya gago, o e tshase di , mme o e mo braai stan-eng. Mme kgapetsa-kgapetsa o ntse o e fuduwa, o ntse o e turn-a, o ntse o e jikisa-jikisa, gore e be monate mme e butswe le kwa magareng. Mme o tshetse eiye mo braai stan-eng gore e be le.

Mmino wa setso ke selo se e leng gore se a re ruta mo nageng ya gompieno. Mme ke selo se e e leng gore se ruta setšhaba kgotsa mongwe le mongwe, ka gonne se re gopotsa kwa re tswang teng, se re gopotsa le ditso tsa rena, re seke ra lebala ditso tsa rena, re tshwanetse ra tlotla ditso tsa rena. Mmino wa setso ke selo se se botlhokwa thata mo matshelong a rena. Mme ditshwantsho tse tsa botakin ga di a tshwanela go fedisiwa, mme tshwanetse di bolokiwe le nako e e tlang gore le bana ba rena ba kgone go tlotla setso, mme ba itse botlhokwa ba setso.

Nnyaa, ga o a tshwanela gore go busiwe selo se sa kgale. Ke bona gore e ne e le selo se se sa siamang gore batsadi ba gago ba go tlhopele motho yo o tla nyalang le ene, because ga o moitsi motho oo, gape ga o itse gore lenyalo la gago letla atlega na. Go le gantsi batho ba batsadi ba bona ba ba tlhopela batho, manyalo a bone ga a tlege ka gonne ga baitsane, ga baitsane botoka ke ya batsadi. Ke lethabo la batsadi, bona a ba thaba, ba thabisitse batsadi, molao o ga wa tshwanela go busediwa, o tshwanetse gore o itlhopele motho wa gago, o mo ratang, o tla mo tlhompang, otla golang le ene, e seng gore bago tlhopele ene.